Zihlukane zona kushwalensi wempilo, o-license bempilo into engingayisho ukuthi ezihlukene ukuthi zihlukane ngeminyaka kukhona ezihamba ngeminyaka owushumi, kukhona ezihamba ngeminyaka owuhlanu. Khona zihlukene ngaloko. Ziphinde zihlukane nangemali, imali yakhona uzothola ukuthi ngenxa ye-age yakho imali ibe yiningi, or ngenxa yokuthi i-age yakho mhlambe sowumdala, imali iba yincane.

Into engingayisho ukuthi iminikelo yePhila Futhi yendlula iminikelo ye-Amandla Ethu, nokuthi zihlukene ngokuvamisa ukukunikeza odokotela abathize ne-medication ethize. Amapilisi akho okuzomele uwasebenzise ahlukene. Ziphinde zihlukane nangemali oyikhiphayo.

Izinzuzo ezihambisana nomzwelo wokuba nomshayelensi wokuphila ukuthi lapho ushona khona uyazi ukuthi umndeni wakho uzokwazi ukunakekelwa, kunemali ethize ezophuma inikezwe umndeni wakho, nokuthi indawo yakho yokuphumula izobe seyibhadalelwe, kanye nebhokisi lakho lokuphumula lizobe selibhadalelwe, kanye nomngcwabo wakho uzobe sowubhadalelwe. Leyo nto ikunikeza ukuthula ngoba uyazi ukuthi umndeni wakho uwushiye nemali, nendlela yokuthi bakwazi ukuyenza umngcwabo wakho ngendlela enhle.

Ukuze ukwazi ukuthi ucele se-UIF, kuzomele ucele ngesikhathi or ngeminyanga, ngey'nyanga eziwusithupha. Uma kundlula le y'nyanga zesithupha, awusakwazi ukucela i-UIF.

Ngikwazi ukukhokha umastandi wami, ngikwazi ukuthumela imali ekhaya, ngikwazi ukubhadala amanzi nogesi, ngiphinde futhi ngikwazi nokuthenga ugesi. Ilezo izinto engizisebenzisayo nge-bank app yami.

Njenge-ejenti uzohlale umfonela, umu-check-a ukuthi usizekile ngaso sonke isikhath. Futhi uzokwazi ukuthi mawulandelela yena loyo muntu loyo, izinto zakhe zihambe kahle ngokumsiza ngaso sonke isikhathi. Umfonele, umbuze ukuthi izinto zihamba kanjani.

Iy'nzuzo ezihambelana nozwelo zokuba noshuwalensi wokuphila ukuthi uyazi ukuthi masushonile izonakekela umndeni wakho, bazokwazi ukunceda nangomngcwabo wakho, bazophinde baphe umndeni wakho imali engango-million rand ukuze umndeni wakho uwazi ukuzinakekela ngokufa kwakho. Ukwazi ukulala, ukuzazi ukuthi noma ungasweleka or ushone, umndeni wakho uzonakekelwa.

Angikaze ngaba nendlela yaleyo nto leyo eningibuza yona la, so ngicakekile, and angazi ukuthi ngiwuphendule kanjani lo mbuzo. Kodwa into engingayisho ukuthi isikhathi sasekhaya sakasisi wami ake walinda ngaso akuthathanga nje amavili amabili, amaviki amabili ukuze bamsize.

Ngikhumbula ngisaqala ukuthatha umshayelensi wemoto okuqala kwami, nje mina into ngangiyifuna ukuthi ngingabhadali imali eningi nokuthi ama-benefits wayo lowo lawusensi wemoto azongisiza ngaphambi kokuthi ngiba nengozi, or ngaphambi kokuthi mhlawumbe iyatshontshwa imoto.

Ngikhumbula umalume athola wenqubongomo umshwalensi wesikhathi esifushane wakwata ethukuthele kakhulu ukuthi bangamenza kanjani into enjena. Koda beyingekho enye into engayenza, kwamele nje abekezele and isifundo asifunda ukuthi kumele izinto uzenze ngendlela e-right.